Idatha libiza imali ephezulu khulu. Ngitjho lokhu ngombana ufumana bona ama-bundle mancani begodu akahlali nesikhathi, kodwana uwathenga ngemali ephezulu.

Idatha liqakathekile ebantwini, ngombana mvanje siberegisa ama-smartphone, ama-smart TV, ama-smart fridge. Ngakho-ke yoke into ekuthiwa i-smart iberega ngedatha, nofana nge-inthanethi. Begodu ngaphandle kwe-inthanethi angekhe sakwazi ukuqhumana ngoba nama-app amanengi asemafowunini wethu aberegisa idatha. So liqakathekile khulu idatha ebantwini.

Ukubukela amavidiyo ngikho okuqeda idatha khulu, ngombana kusebenzisa ama-bundle amanengana bese liphele idatha.

Umuntu angalibulunga idatha ngokobana angabukeli amavidiyo amanengi nofana angawabukeli isikhathi eside, kungamane awa-downloade kunokobana awabukele straight.

Nakutholakala bonyana uphelelwe lidatha kungena umlayezo kumaliledininakho okutjelako bonyana idatha lakho liphelile begodu uzokubona nangokobana ungasabi-connected kuma-app wakho. Imilayezo oyithumelako ingasakhambi namavidiyo othi uyawabukela mhlambe kubo-TikTok nofana ku-YouTube angadlali.

Idatha abantu balithenga ngokobana baye estolo bayokuthenga i-voucher yedatha abalifunako nofana bathenga i-airtime, bese nabaqeda ukuyifaka bazithengele bona idatha ngokusebenzisa ifowunu. Begodu bayakwazi bona basebenzise i-internet banking ukuthenga idatha.

Kuya ngama-bundle begodu kuya nange-network oyisebenzisako, kodwana ngibonile amalanga la ama-network la woke ampuri atjhaja noma abiza imali efuna ukulingana ukuthenga ama-bundle afanako. Umzekelo ibhandlela lama-three gig, lama-gig amathathu ebusuku nasemini, libiza-forty-nine rand ayahlukanake-ke njalonjalo ngokuya ngokuya.

Nokho lona fanele libize imali engathi ibaphasi, ngombana abentwana besikolo ababeregi. Mhlambe lingaba yi-ten randa, amaranda amatjhumi nofana twenty randa i-fifty megabytes nofana i-hundred megabytes kodwana fanele lingabizi khulu.

Kuba nomhlobo obizwa ngokobana yi-LTE, omunye umhlobo kuba yi-three G nofana i-four G.

Liqiniso elizeleko lelo. Ukukhuluma iqiniso, awa asikghoni ngaphandle kwedatha, mina ngiyahluleka. Idatha nanginganalo vele fanele ngenze umzamo wokobana ngibe nedatha, ngombana ngizizwa ngathi umhlaba lo woke uthulile. Kuvele kuthuleke ngingazi bona ngenzeni, kubonakala ngathi ipilwami ijamile idatha nanginganalo.

Ukudura nofana ukubiza kangaka kwedatha eSewula Afrikha, kubangelwa kukobana umnotho weSewula Afrikha, usibaga. Begodu ne-loadshedding inawo umthelela ekudureni kwedatha.

Mina idatha ngilonga ngokobana ngingabukeli amavidiyo isikhathi eside ku-TikTok nofana ku-YouTube. Nangabe kukhona ividiyo engifuna ukuyibukela ku-YouTube kubhedere ngiyi-download.

Nginokuzwa bona yikhamphani ebizwa ngokobana yi-Rain, ngombana mina ngisebenzisa i-Vodacom kodwana ngiyazi bona i-Vodacom iyabiza. Yi-Rain bese kuba yiVuma. Abanye bathanda ukuthi ne-Telkom idatha lakhona linconywana ngenyanga.

Mina ngicabanga bona iinkundla zokuthintana ngizo ezidla idatha khulu, ngombana kuvela iinthombe, kuvele namavidiyo.

Awa, uqinisile khulu mntwana wakwethu, ngombana nawuyithenga kancani kancani idure khulu, Kubhedere uyithenge ngobunengi ubhadale kanye ngenyanga.

Idatha uyakwazi ukulithenga nge-airtime, uyakwazi nokulithenga Uberegisa i-internet banking.

Kuyahluka ukobana uthenge idatha elithatha isikhathi esingangani, ngombana kunedatha elihlala i-awara lodwa, kunedatha elihlala-three days, amalanga amathathu. Kube nedatha elihlala amalanga asikhombisa nofana amatjhumi amathathu, kuya ngokobana uthenge idatha elinesikhathi esingangani.

Yifilimu le-Sarafina.

Ubonakala ngokobana abe neentjhijilo ezinengi efilimini kodwana azinqobe ekugcineni.

Kungombana abantu abanengi bahlala babukela amafilimu begodu bayawalandela malanga woke.

Ngicabanga bona kuliqiniso lelo ngombana abantu abanengi babukela abomabonwakude begodu zinengi izinto esizibona kubomabonwakude eziba nomthelela ebantwini. Bulelesi noma akusibo kodwana ifilimu enye nenye noma into enye nenye ebonakala kumabonwakude iba nomthelela kubabukeli.

Ngicabanga bona kuyabadima abangakghoni ukubhadala i-internet ithuba lokubukela amafilimu.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-internet ngombana i-nternet ayinamkhangiso eminengi ifilimu ayiloku ijanyiswa kuthiwa kusayokuthengiswa.

Ngicabanga bona akubizi kangako ukubukela kumabonwakude ngombana kumabonwakude awubhadali i-internet, akunadatha ekose ulithenge sokubhadela i-DSTV kwaphela.

Ifilimu engeze ngalilibala yifilimu le-Titanic ngombana licoca indaba eyenzakalako nofana isehlakalo esenzakalako kwamarerhe begodu ngibuya ngifisa bona abalingisi uRose noJack nofana iinthandani uRose noJack basinda ngombana ithando labo belineentjhijilo ezinengi.

Awa, mina amafilimu ngiwathandela ubumnandi bawo ngesikhathi sami sokuledlha.

Mina ngithanda amafilimu wothando nokuzwana abizwa ngama-romcoms. Ngibuye ngithande newekolo awela ngaphasi kwe-catagory ethi, Faith Based.

Iye, asabukelwa khulu nanje ngoba sikhamba nesikhathi izintwezi zinengi senzeka ku-internet yeke isizukulwana lesi sanje siberega nge-internet.

Ngicabanga bona umdlalo odume umhlaba woke zombelele mdlalo webholo elirarhwako.

Ngicabanga bona zithandwa khulu ngombana ziletha ibumbano, nokuhlangana, nethabo ebantwini.

Awa, angicabangi bona abantu bagcina bangasayi eenkundleni ngombana haye ngizwe kuthiwa kumnandi ngendlela emangalisako ukuya eenkundleni.

Idatha libiza imali ephezulu, ngitjho lokhu ngombana ngibona ngami navane ngithenga, uberegisa imali enengi ukuthenga idatha elincani.

Idatha liqakathekile ebantwini ngombana esikhathini sanje siku-fourth industrial revolution lapho kuberega nofana yoke into itholakala ku-inthanethi, nokuqhumana siqhumana ngalo idatha. Nawunganadatha awukwazi ukungena ku-inthanethi. Awukwazi ukuqhumana nezwe. Awukwazi ukuqhumana nabantu bakhenu, abangani bakho. Ngitjho nezinto zesikolo zifuna idatha nezomsebenzi zifuna idatha. Idatha liberega khulu ukusiqhumanisa ne-inthanethi.

Okuqeda idatha khulu kubukela amavidiyo, ngicabanga bona amavidiyo aqeda idatha ngombana nofana aberegisa idatha elinengi ngombana aziinthombe begodu ezikhulumako.

Umuntu angabulunga idatha ngokobana angabukeli amavidiyo live kodwana awa-download.

Lokha nakutholakala bona umuntu uphelelwe lidatha uba-disconnected ku-inthanethi. I-inthanethi ayisabambi iyacima into egade ayibukele nofana iyajama into kade ayibukele nofana ayenza ku-inthanethi, bese kubanomilayezo otjhoko bona idatha alikho.

Abanye balithenga ngokuthenga i-airtime bese bathenge idatha. Abanye balithenga ku-Vodapay yi-App ye-Vodacom leyo lapho idatha litholakala khona ngamanani aphasinyana. Abanye balithenga eentolo.

Liyahlukana inani nofana imali yokuthenga idatha, kodwana i-one gig ibiza fifty-nine rand nofana seventy-nine rand, lokho nakhona kuyangokobana lidatha eliyokuhlala amalanga angangani. Nangabe uthenge one gig yamalanga amathathu izokuba yi-forty-nine rand, nawuthenga i-one gig ehlala amalanga ayisikhombisa imali yakhona iyakhuphuka. Nawufuna ihlala amalanga alitjhumi nane imali yakhona iyakhuphuka njalonjalo.

Lokho kuhlukahlukana ngama-network kodwana nalingabiza igigi yinye ibize ten rand nofana twenty randa for abantwana besikolo, nabo bakwazi ukuli-afoda ngombana kuneminye imisebenzi ekosde noma nofana efanele bayenze nge-inthanethi.

Kunomhlobo wedatha obizwa kobana yi-prepaid data, kubenomhlobo we-post paid nofana we-contract.

Mina angifuni ukukhuluma amanga, ngaphandle kwedatha angikghoni tu tu tu tu tu, ngibona ngathi ipilwami ijamile. Awa vele angikghoni ngaphandle kwedatha.

IKenya inama-mobile network providers nofana operators amanengi ngakho-ke i-competition yinengi eKenya kungakho litjhiphile. ESewula Afrika akasimanengi ama-mobile network operators.

Idatha ngilonga ngokobana ngingabukeli amavidiyo live, kodwana ngiwadawunilowude nangifuna ukubukela amavidiyo mhlambe waku-Youtube ngiyawadawulowuda nofana waku-Showmax ngiyawadawunilowuda kunokobana ngi-stream. Ngibona kungikho okuncono ukobana nofana kuyangirhelebha ukuthi ngonge idatha lami.

Ayengizwe kuthiwa i-Telkom nofana i-Rain enedatha elibiza nconywana ngenyanga.

Ngicabanga bona kudlala umvumo ku-inthanethi nezinye iinkundla zokuthintana ziyalidla idatha kufana ne-Instagram idla idatha elinengi, kodwana nokudlala umvumo ku-inthanethi kudla idatha.